Switimela a ku ri xilo lexi xi nga durheki eka mikarhi ya khale na sweswi nakona a xi durhi kambe xa pfumaleka eka tindhawu ta ku tala leswi swi endla leswaku ku va na mimovha ya ku tala etindleleni hikuva handle ka swona vanhu a va ta tirhisa switimela ku fikelela laha va lavaka ku ya kona nakona leswi swi vanga tinghozi to tala etindleleni.

Magoza lawa ndzi faneleke ndzi ma landzela loko ndzi ri karhi ndzi khandziya xitimela i ku ka i ku khandziya hi vukheta ku ka ku va ndzi nga vaviseki loko ndzi khandziya ku tiva nkarhi lowu xitimela xi fikaka hi wona exitichini xa mina ku tiva switichi laha xiyimaka kona ku tiva ku i mali muni ndzi kota ku khoma mali yo cinceke ku kota ku ve ni ndzi hakela.

Swilo leswi nga endliwaka ku ve ni mimovha yi hunguteka emagondzweni i ku vanhu va tirhisa tithekisi tibazi kumbe switimela ku ya lava ku ya laha va yaka kona hikuva ku hunguteka ka mimovha etindleleni swi hunguta na tinghozi leti nga va ka kona.

Kuveni u hlayisa mali eku fambafambeni loko u ri eka riendzo i ku ti dyondzisa hi currency ya laha u ya ka kona ku ve ni va nga ku ropi van'wamabindzu loko u ri karhi u xava na ku kombela ku yehliseliwa swin'wana loko u vona onge swi swi durha ku tlula mpimo na ku xava leswi faneleke handle ka ku xava swilo leswi u nga swi laveki.

Vupfhumba i bya nkoka hikuva u kota ku dyondza hi tindhavuko ta van'wana eka matiko man'wana u kota na ku dyondza leswaku vanhu va hanyisa ku yini eka matiko van'wana u dyondza na leswaku u nga cinca njhani vutomi bya wena u u hi ku dyondza swilo hi ku vona van'wana nakona vupfhumba bya pfuna hikuva byi endla hi va na vun'we emakumu hi kota ku hanyisana na vanhu va le handle handle ka kuveni hi nyatsana.

Ndzi nga endla no tiva muxaka lowu ndzi kombela ku rivaleliwa ndzi ta fika nyana endzhaku ka nkarhi hikuva ndzi na ntlimbano wa mimovha laha ndzi nga kona leswi swi ndzi endlaka ku ndzi khomeleleka ku fika hi nkarhi kambe ndzi ta tiyisisa leswaku ndza fika hi nkarhi loko ndlela yi pfuleka ndzi nga khensa ku khomeriwa hi n'wina.

Ndzi vona onge nkarhi lowu faneleke wo endzela ndhawu ya ndzhaka i Ndzhati hikuva Ndzhati i n'hweti ya ndzhaka hi laha u kotaka ku vona mindhavuko yo hambanahambana hikuva ematikweni man'wana ni man'wana un'wana na un'wana u ringeta ku komba ndhavuko wa yena a bomba hi wona evanhwini u kota ku vona leswi vanhu va swi endlaka eka mindhavuko ya vona hi ku hambanahambana ka swona u vona na mambalelo maendlelo ya swilo mincino na leswi va swi dyaka.

Loko u ri karhi u fambafamba emadorobeni u fanele u famba hi vukhetha loko u ri eka tindhawu ta ku ve ni u nga ti tivi leswaku ti na vunghozi kumbe a ti na vunghozi nakona a wu fanelanga ku tikomba leswaku u le ku chaveni loko u ri karhi u famba u langutisa masayitisayiti va kota ku hatla va swi vona ku u le ku chaveni u faneleke u tikuma u famba na vanhu ka minkarhi yo tala u nga ti toloveti ku famba u ri wexe.

Swi kahle ku va na munhu wo ku komba ndhawu loko u ri eka ndhawu yo ka u nga yi tivi kambe a ku fanelanga ku va munhu un'wana na un'wana u faneke ku fanele va munhu loyi u n'wi tshembaka kumbe u a tshembekeke va nga ku byela hi yena ku u tshembekile hikuva vanhu van'wana va nga ku hakelisa ku ku komba ndhawu va ku hakelisa mali yo hlaya ku tlula mpimo u fanele ku langutisa hi vukheta munhu loyi a ku pfunaka ku ku komba ndhawu.

Swilo leswi ndzi faneleke ndzi swi tekela enhlokweni loko ndzi ri eka ndhawu ta maendzo ndzi fanele ndzi langutisa mambalelo lawa va ma mbalaka eka tiko leri ndzi ya ka ku ya ka rona maxelo leswaku ma fambisa ku yini ku ve ni ndzi teka swiambalo leswi faneleke ndzi langutisa swi swi tinxavo ta vona leswaku swilo swa vona swa xaveka ke ku ndzi langutisa ndhawu yo etlela ku ve ni ndzi nga kanakani loko ndzi fika ndzi langutisa mafambelo ku fana na swa timovha ndzi langutisa na leswaku endhavuko wa vona wu tirha hi muxaka wini ndzi langutisa na ririmi leri va ri vulavulaka leswaku ndzi ta swi kota ke.

Mitlhontlho leyi vadyuhari etindhawini ta le makaya va langutanaka na yona loko va fanele ku ya etitliliniki na le swibedhlele i timhaka ta ku va xibedhlele xi ri kule va va tsandzeka ku fikelela na ku durheliwa hi swa ku famba laha exibedhlele va ya ka kona na ku ka va nga kumi ku pfuniwa loku va faneleke va ku pfuna va ku kuma loko va fika xibedhlele na ku kala va nga fiki hi nkarhi exibedhlele ku ve ni va kota ku hatla va pfuniwa va tlhelela ndzhaku hi nkarhi ku kala va nga ri na wa ku va heleketa exibedhlele tanihileswi va nga dyuhara.

Vanhu lava xavaka swikanyakanya leswi swo yiviwa ndzi nga va tsundzuxa leswaku va tiva leswi va swi xavaka leswaku i swa ntiyiso kumbe i swa ku yiviwa ke leswaku swi nga endleka munhu loyi va nga n'wi yivela xikanyakanya lexi a xi tirhisa ku ya ntirhweni nakona swi n'wi tikerile leswaku a swi xava na sweswi swi nga n'wi tikela leswaku a kuma xin'wana xikanyakanya xo ya ntirhweni ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va xava swilo swa nkoka eka munhu munhu lweyi u fanele a kombekisa ku tshembeka.

Vukorhokeri lebyi byi faneleke byi nyikiwa vafambi, hileswaku loko va fika va yima laha va yimaka kona, va fanele ku xiyaxiya va endla leswi va vona leswaku va va va sirhelelekile va nga fambafambi va ya eka tindhawu leti ti nga le makhwatini.

Ndzi vona swi nga fanelanga hikuva emakumu ku tirhisiwa mali yin'we nakona lava tirhaka vatirha hi ku hi ku tiyimisela na vona swa vafanela leswaku va nga xava hi nxavo wa le hansi. Leswi ku ta va ku nga ri na equality hikokwalaho ndzi vona swi fanerile leswaku un'wana na un'wana a xava hi mali yo ringana.

Vadyuhari a va hunguteriwi eka swa ku famba swa mani na mani, leswi ndzi vona swi swi nga bihanga hikuva e petiroli ya va durhela lava va fambisaka tithekisi kumbe mabazi, laha swi faneleke leswaku va xava petiroli va nga langutiki leswaku a ku khandziyile vanhu va njhani.

Ndzi nga hlamusela kokwana leswaku thikithi ra bazi ni nga ri xava hi foni hi tshamile ekaya a swi bohi ku ya yima layini. Nakona ndzi nga n'wi byela leswaku emabazini va va va tshamisekile, a va a va nge kanganyetiwe na kona bazi yi ya va veka laha va ya ka kona.

Ku xava thikithi ra wena hi inthanete swi olovise hileswaku vafambi a va boheki ku ta ku yima tilayeni ku kota ku xava mathikithi va nga xava va ri etindlwini.

Khadi ra vutlhari ri endla leswaku vakhandziyi va khandziya hi xihatla, nakona va nga dyi mali yo hakela ya n'hweti va swi kota ku chela mali eka khadi leri ya vhiki kumbe ya n'hweti, ivi va endla hi ku fika va khandziya nakona swi endla leswaku swi olovela driver ku veni a nga tekateki timali eka vakhandziyi.

Nkoka wa ku veni ti ti thiraka letikulu ti famba na mijeko yo tshuka, i ku komba leswaku thiraka leyi yi rhwale swo tika and yikulu, a yi fanelanga na ku overtake-iwa loko ndzo va ndzi famba endzhaku ka yona ndzi fanele ndzi fambela kule na yona.

Ina ndza pfumela hi mavonelo lawa leswaku vadyuhari va fanele va hambanisiwa, hikuva eka nkarhi lowu vona va kota ku hatla va khoma mavabyi hikwalaho a va fanelangi va hlanganisiwa na vanhu lava vabyaka hi ntamu.

Leswaku ndzi tshunxeka ndzi nga endla leswaku ndzi khoma nkumba hikuva laha ndzi ya ka kona i kule ndzi nga tshuka ndzi la ku etlela laha endleleni. Ndzi nga mbala swimbalo swo kala swi nga ndzi khomi swi nghenisa moya. Ndzi nga ndzi nga lava na xikhigelo xo khingela ka xona loko ndzi lava ku etlela.

Leswi swi hoxekile hikuva swi nga endla u famba na munghana laha u yaka kona kumbe u ta titwa u sirhelelekile loko u ri na munghana. Leswi swi nga swi nga lulamisiwa hi ku veni ku va na option ya ku veni u hlaya loko u ri karhi u vitana Bolt kumbe Uber leswaku u famba na munghana, xana muchayeri wa pfumela leswaku swi endleka before a fika.

Eka masiku lawa swiporo a swa ha ri eka xiyimo xa kahle. Hikuva switimela a swa ha talanga, nakona swiporo swa ku tala swi file a swa ha fiki kun'wana na kun'wana. Tindhawu tin'wana a ti na swona swiporo leswi vulaka ku eka tindhawu tin'wana vanhu va nga tshika va nga fikisanga nhundzu ya vona ku tirhisa xitimela.

Nkoka wa xihahampfhuka eka nkarhi lowu, wu pfuna ku veni munhu a hatla a fika etikweni ra yena hi nkarhi a ha a ha a ha ri kahle emoyeni.

Mimovha ya le matini leyi ndzi yi tivaka i xikepe lexi xi fambaka henhla ka mati, laha vanhu va khandziyaka va kota ku vona ku saseka ka lwandle. Lexin'wana ndzi xi tivaka hi lexi xi fambaka ehansi ka mati xi vitiwaka Sub Marine, laha ku nga fanelangi ku nghena mati endzeni ka xikepe, lexi xi famba ehansi ka mati.

Tindhawu kumbe swiporo swa switimela swi onhiwa hi vanhu lava yivaka tintambu ta gezi, tintambu leti pfunaka ku veni switimela swi kota ku famba swi hlayisekile. Leswi swi endla ku tindlela ta switimela ti fa na switimela swi nga ha koti ku famba eswiporweni.

Khensani a nga famba na n'wana ku ya n'wi khandziyisa bazi, ivi a hakela handle ko ku veni a n'wi khomisa mali. A vutisa na va driver lava hakelaka timali leti nga ta tirha ku veni n'wana a nga xoteriwi hi mali emahlweni.

Goza leri i ra nkoka hikuva va kota ku vona leswaku movha yi le nawini kumbe yi yo yiviwa. Leswi swi kota ku ku nyika ku ku nyika peace leswaku movha lowu fambaka hi wona wu le nawini nakona wa pfumeleleka ku famba endleleni, ene wu hlayisekile eka ma-parts ya movha hinkwawo.

Leswi endlaka leswaku ku va na tinghozi ta timovha emapatwini, i ku va vanhu va vamva chayela va ri karhi va jahile, van'wana va chayela va ri ku phuzeni naswona va dakwile. Van'wana va chayela va ri tifonini laha va phazamisekaka eku dirayivheni.

Ndzi vona onge bindzu ro lombisa mimovha ri na mali, hi ku veni emakumu movha wa vuya nakona wu fanele wu vuya wu hlayisekile ku kota ku veka fee yo karhi, ku veni loko vanhu va vuyisa movha yi ri na swin'wana swi nga onhaka u kota ku yi lunghisa hi yona.

Ku hunguta mhaka yo tala ka mimovha i ku tirhisa public transport, ku fana na mabazi na switimela leswi swi layichaka vanhu vo tala hi nkarhi wun'we.

Ndzi vona onge mali leyi hakeriwaka eka ti-toll gate ya pfuna rixaka, hikuva vanhu lava thoriwaka laha ka ti-toll gate va kota ku hola. Leswi swi endla ku va na mintirho nakona ti-toll gate ku va kota ku ti veka la tindleleni leswi endlaka leswaku timovha ti nga tsutsumi ngopfu hikuva ku va ku ri na maphorisa eka ti-toll gate.

Leswi swi vangiwa hi ku swi vangiwa hi ku veni ku nga thoriwi vanhu va tiambulense vo tala. Leswi swi nga lulamisiwa hi ku veni ku thoriwa vanhu vo tala, nakona ku va na tiambulense to hlaya eka xibedhlele xin'we.

Ndzi vona ku nga ri ku nga ri ndlela leyinene yo endla swilo, ku veni mali yi nga tlhelerisiwi ehansi loko petrol yi ya hansi. Hi ku veni leswi swi vula ku vakhandziyi va over chajiwa hi ndlela leyi.

Milawu yo va u kota ku lomba movha i ku veni u ri na layisense yo chayela movha na ku kamba leswaku u yi teke rini layisense ya wena na ku tiva leswaku movha leyi a yi ku endleni ka swa vugevenga

Swivangelo leswa swa leswaku ku va na ku kokela ndzhaku ka ku famba ka swihahampfhuka kumbe swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfhuka, i ku veni swihahampfhuka swi vitana mali ya le henhla ngopfu, leswi endlaka ku vanhu vo tala va nga khandziyi.

Ntsengo wa tax wu le henhla ngopfu eAfrika-Dzonga ka swilo leswi swi sukaka eka matiko man'wana. Leswi swi endlaka leswaku eAfrika-Dzonga ku tsandzekiwa ku hakela mali ya tax leyi faneleke. Hikokwalaho van'wana va lahlekeriwa hi mintirho, vathori a va koti ku thola vanhu vo ringana.